UInstagram, uFacebook, uTwitter, uWhatsApp kodwa eyona ndiyithanda kakhulu nguInstagram. Ngoba kuInstagram kulapho ukwazi ukufikelela khona kubantu abaninzi abadumileyo, abantu aba abasebephumelele ebomini. Uyakwazi ukubabhalela khona ucele iingcebiso, nabo bayakwazi ukuba ngaba baphinde babuyele kuwe bakucebise okanye bakuthumele kuloo mntu uzokwazi ukukucebisa. Kulapho ke ubona kakuhle khona ukuba ngaba eneneni usapho nobambiswano yinto ekhona.

Kwaba luncedo kakhulu kuba ngeli lixa lecimicimi wombane bekunzima kakhulu. Bekuye kwenzeke into yokuba ngaba uthi usasebenza, usavule ikhompyutha yakho ucime umbane. Kodwa ke bendiyazi into yokuba ngaba noba ingacima yona umsebenzi wam wona ugcinekile kakuhle futhi ubekekile. Loo nto ke sibulela i-technology kule mihla utshintsho eze nalo oluhle kakhulu.

Unomathotholo kulapho izindaba ezininzi uzifumana khona. Ewe nakumabonakude uyazifumana kodwa ke kunomathotholo kulapho ziyaye zicumbululwe khona kuthethwe ngazo nabaphulaphuli banikwe ithuba lokuba ngaba bahlomle, bavakalise izimvo zabo. Kukwanalapho ke ufumana khona ingqikithi okanye umnombo wendaba leyo. Unako ukuba kumabonakude into eyenzekayo kuyaye nje kuchazwe nje iindaba ezo kugqithwe, kodwa kunomathotholo ziyachazwa zonke ngohlobo lwazo.

Intliziyo ibuhlungu kakhulu kuba iWi-Fi endinayo isendlini. Ngoku xa ngaba ndiphuma ndiyayazi into yokuba ngaba ndiyathenga idatha ndiphume ndihambe, ndisebenzise idatha leyo ndide ndifike endlini. Xa ndifike kube ngona ndikwaziyo ke ngoku ukungena kuyo iWi-Fi ndisebenze ngeWi-Fi. Kwaba buhlungu kakhulu.

Ezininzi iimvumi ziyakhala kakhulu ngoba zithi imali azisayifumani njengokuba zaziyimana ngela lixa kwakusekho ii-CD. Kuba ngoku abantu funeka kuqala babhatale imali yokungena kwezi webhusayithi zomculo. Abanye ke loo nto leyo iyaye ibatyhafise ngoba abanayo imali, baxolele ke into yoba ngaba bangangeni apho, loo nto leyo ke ithi abaculi aba abazuba nayo imali. Loo nto ke ikhokelele ekubeni iimpilo ezi zabo zime okanye ke kungabhataleki kakuhle amatyala la banawo ukwenza lo mculo.

Kwakumke umbane. Ukumka kwawo umbane umka ndisasebenza ndibhatala. Apha ekubhaleni kwam kwathi kanti nayo ikhompyutha yam seyizawucima wamka umbane. Kanye xa ndisathuka loo nto leyo kwacima neWi-Fi, kwakucima kwakunye nekhompyutha. Zange ndikwazi ukuba ndiqhubekeke nomsebenzi. Kodwa kwathi ukubuya kombane neWi-Fi nayo seyiphinde kwakhona yalunga, ndawufumana umsebenzi wam ubekekile kakuhle kwi-folder ethile ndakwazi intoba ngaba ndiphinde kwakhona ndigqibezele. Kodwa kwafuneka kuqala ndibhale imbalelwano ezichazayo okukuba ngaba andikwazanga ukugqiba umsebenzi ngenxa kacimicimi wombane.

Ndithanda ukumamela kakhulu umculo wokholo. Umculo lowo ke endiye ndiwufumane lula kakhulu kuSpotify nokulapho ke ndiyaye ndiwufumane khona, ndiwumamele khona kakhulu umculo omandi omyoli oyolisayo nophilisa umphefumlo. NakuSpotify ikhona imali oyibhatalayo kodwa ke andiyikhaleli kuba zonke iingoma endizifunayo ndiyazifumana khona.

Ndafumana umnxeba osuka kwidyunivesithi owawundixelela ukuba ngaba bandamkele kodwa mandingene kwi-intanethi ndizokufumana iingcombolo ezithe vetshe. Ndathi xa ndizawungena kwi-intanethi yaphela idatha. Okwafuneka ndikwenze kukuba ndihambe ndiyowucela kubamelwane ukuba ngaba bandihotspothise kwiWi-Fi yabo ndizokwazi ukungena ndijonge umyalezo lowo. Kanti ke bandinceda abamelwane ndangena, ndakwazi ukufumana umyalezo.